Baoki ba ba etang ba thusa batho ba ba palelwang go ya kwa tleliniking ka go ba tlhatlhoba kwa magaeng a bone go ba fa molemo, go tlamela ka ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo gonne bagodi ba le bantsi ba sotlega ka mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo.

Ke nagana gore go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelo kwa lapeng la bone, gonne ba ba kwa lapeng ba itse se ba se ratang, se ba se se rateng, ba ba tlwaetse thata go na le fa ba le ko lefelong la batlhokomedi. Bagolo ba bangwe o fitlhela fela ba gopotse kwa lapeng, mme ga gona bothata le go tlhokomela kwa bogading ga go sena ope o ka go tlhokomelang kwa lapeng.

Go dumelwa gore malapa a go tshwana jaaka a na, a na le tlhokomelo thata go feta kwa lapeng gonne a na le batho ba ba katisitsweng go tlhokomela bagolo ba ba tsofetseng, le go ba tlotla ka metlha go fetisa kwa lapeng, mme boammaaruri ke gore go tlhorontsha ga bagolo go a gola 'tsatsi lengwe le lengwe mo-Aforika Borwa, bangwe ba tlhorontshiwa ka ditsela tse di farologaneng, bangwe ba itewa, bangwe ba kgona go tseelwa tšhelete mme bangwe ba kgona go timiwa dijo.

Go tlotla batsofe go supa tebego ya se ba se dirileng le go amogela maitemogelo a bone, mme go tlhokomela batsofe go tsewa e le boikarabelo jwa kwa lapeng. Go fuduga ga batho go kgona go fetola seemo, fa o fuduga kwa lefelong le lengwe go a go batla tiro go simolola go nna bokete go tlhokomela batsofe ba ba setseng kwa morago.

Seabe sa kwa lapeng ke gore malapa a le mantsi a neela batsofe lorato, tlhokomelo, le go ba akaretsa mo ditirong tsa kwa lapeng, go ba thusa go ba tlosa bodutu le go itlhaola. Seabe sa setšhaba ke gore mekgatlho e mentsi e e ikemetseng e na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya batsofe, e kgona go tlamela bagolo ka dijo, bodulo, le dithuso tse dingwe tse dintse.

Mo tikologong e ke dulang mo go one go nale ditirelo di le mmalwa, nngwe ya tsone e bidiwa legae la rona, e tlhokomela bagolo thata, e na le metshameko ya bagolo, ebile gape e thusa bagolo ka go ikotlisa .

Magae a bagodi ke mafelo a bagodi ba dulang kwa go o ne, mme go na le tlhokomelo, go le gantsi kwa mafelong a go na le baoki le batlhokomedi ba ba katisitsweng go ka tlhokomela bagodi, mme ditirelo tse di newang kwa bogodimo ke go thusa ka go tlhapa, go thusa ka melemo, go ba isa kwa dingakeng, go le gantsi ko ditirelong tse go a duelwa mme tlhwatlhwa ya teng ya a farologana.

Ke akanya gore thulaganyo e e berekile go le ruri gonne bagolo ba le bantsi ya ba tlhokomela ebile ya ba thusa, mme go ka okafadiwa ka go oketsa madi go, na le tlhokomelo e e kgolo ya go oketsa madi go tshegetsa batsofe ba ba oketsegang.

Phenšene ya puso e tokafaditse matshelo a batsofe thata, e ba thusa go le gantsi, phenšene e kgona go ba thusa go ithekela dijo, melemo, le gore ba kgone go ya ngakeng ga ba sa ikutlwe sentle.

O tlhoka lekwalo itshupo le lekwalo la kwa o dulang teng, o bo o tsamaya o ya go ikwadisiwa kwa mafelong a gore o kgone go amogela.

E ama ka go fokotsa morwalo wa madi kwa malapeng le batlhokomedi, madi a phenšene a thusa ka ditshenyegelo tsa dijo, diaparo, le melemo, mme se se imolola malapa a gore a seke a itshetlela ka botlalo mo go tlhokomeleng batsofe.

Dingwaga tse di beilweng go ka amogela phenšene ke dingwaga di le masome a marataro, ke ka ntlha ya gore ke dingwaga tse di beilweng gore bagodi ga ba fitlha mo dingwageng tse ga gona gope ko ba ka dirang teng.

Ke akanya gore ba ka ya kwa tleliniking e gaufi le legae, ba tla fitlha ba leletsa ambulensee ga ba fitlha teng go ba latela kwa ba leng go ne.

Batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele, gore ba kgone go fitlhelela gone, ke fela fa go ka le elediwa ambulanse e ya go ba latela kwa malapeng a bone.

Mo ke dulang teng ke gaufi thata le ditlamelwana tsa pholo, ga ke tlhoke le sepalamo go ya teng ditlamelwana tsa bone di thusa ka bonako, ga o fitlhe o ema mola o moleele, o thusega ka bonako e le ruri.

Go botlhokwa ka gonne, batho ba ba dulang kwa mekhukhung go le gantsi o fitlhela ba sa kgone go ya kwa tleliniking ka ntlha ya go tlhoka madi a dipalangwa, kgotsa makwalo itshupo a ba ka dirisang.

Ke malwetse a go tshwana le sefuba, ga o na le mogotlholo o sa feleng, mme gape o ka kgona go isa tlhogo fa e opa, mme gape kwa tleliniking o ka thusega ka malwetse a go tshwana le dintho.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo, gonne go le gantsi ditleliniki tsa kwa magaeng di tlhaela dingaka le melemo, se se dira gore go nne thata go ka alafa malwetse a a farologaneng mme go tsaya nako e telele go fitlha kwa tleliniking go ka gakatsa seemo sa motho.

Fa balwetsi ba na le matlhoko a tshelanang ba sa kgone go bona melemo kgotsa thuso, go ka nna le mathata e le ruri ka gonne ba go tswelela ba anamisa malwetsi mo bathong ba bangwe. Go felelwa ga melemo go ka dira gore balwetse ba sa tlhole ba tshepa ditirelo tsa boitekanelo, mme balwetsi ba ka ikopanya le ditleliniki tse dingwe kgotsa maokelo a mangwe go kopa thuso.

Bangwe ba balwetsi ba latlhile tumelo kwa ditirelong tsa boitekanelo gonne bangwe ba kgona go busiwa go te melemo e fedile, jaanong balwetsi ba bangwe ba bona fela go le bonolo go siame gore ba itumele kwa malapeng a bone.

Go le gantsi ditleliniki le maokelo di a bo disantse di na le batho ba le bannye mo mesong, dikgoreletsi tse batho ba tsamayang ba kopana le tsone, nngwe ya tsone ke gore batho ba ba senang dipalangwa ba ka thatafalela ke go a go bona tleliniki go a go tsaya kalafi ka ntlha ya gore bangwe ba bo ba dula kgakala.

Nna ke bona pharologanyo e kgolo thata ka tlamelo ya ura tsa bosigo le motshegare, pele go ne go le thata go bona thuso fa o na le bothata bosigo bogolo jang ga o imile, go ne go raya gore o tshwanetse go ya kwa bookelong jo bo kgakala le motse, mme ka dinako tse dingwe o fitlhele bookelo joo bo tletse, o fitlhele o ema mola o moleele.

Go ka thusa go laola malwetse a a sa foleng ka go dira gore batho ba kgone go bona tlhokomelo ya kalafi ka bonako, mme go dira jalo go ka thusa go bona malwetse a sale pele le go a alafa ka bonako.

Ka go dira gore tlhokomelo ya boitekanelo e nne e e tshwanang mo mafelong otlhe go a tlhokega e le ruri, go netefatsa tshwanelo ya batho, go dira gore go go nne le tekatekano, go sireletsa setšhaba le go tokafatsa manokonoko a ikonomi, go dira jalo go tlhoka maikutlo a kopanetsweng a puso.